Go tshameka metshameko e tsa pelo ya gago ya maikutlo gore a itumele.

Ee, e fetotse e le ntsi gonne le metshameko o mentsi mo mogaleng wa letheka.

Go botlhokwa e le tota gonne ba kgono go dira se ba se ratang ba bangwe.

Ke motshameko o o tshwanang jaaka motshameko wa kgwele ya dinao. Gonne go na le dikgaisano tse di ntsi, di tseneletse e le tota jaaka le UEFA dipapadi tsa league-e jalo jalo.

Motshameko o na gonne motshameko o na o kgona go ithuta o kgona le go bala. Motshameko o na o kgona go tshameka dikgaisano di le dintsi ele tota. Motshameko o o kgona go kgaisano le mongwe wa lelapa kgotse tsala ya gago, kgotsa mongwe le mongwe o batlang go tshameka le ena. Motshameko o o itumedisa e le tota gonne e kgona go kopantsha batho fa ba kgaisano jaaka ba kgaisana ba kgona go itumela ka mmamokga, ba kgona go buisana sentle.

Ya mo inthanete fa o tshameka o ama ke be le maikutlo a itumetseng. Gonne ke motshameko o dirang gore ke sa nagana di dilo tse dimpe tse di diragalang mo lefatsheng kgotsa mathata a me a ke nang le o ne. Ke motshameko o tlisa boitumelo ko go nna gonne ka go rata. Mme ke na le dikakanyo ka o ne, mme ke kgona go kgaisana le batho mo inthaneteng. Ke motshameko wa kgwele ya dinao.

O itumedisa batho ka gonne, ke metshameko o kgonang go gaisana le mong wa tsala kgotsa mongwe wa lelapa la gago. Mme motshameko o itumedisa tota gonne o kgona go ntsha bana ba gompieno ko dilong di sele.

Data kgotsa o tlhoka inthanete kgotsa App-e ya motshameko o, mme se se tlhokegang thata ke data. Gonne o tshwanetse go tshameka go bula profile-e ya motshameko o gore a kgone go kgaisana le batho.

Gonne o tshwanetse go dira profile ya gago o kgone go kgaisano le batho. Mme e tlhoka data gonne ke motshameko wa inthanete, mme le go dira tse dingwe gape mo dikgaisanong.

A ka reka data e ya Telkom gore a reke di data tsa kgwedi yo yotlhe, gore a kgone go tshameka metshameko wa mo inthanete.

Motshameko wa mo inthanete o ne o seyo bogologolo gonne, gonne bogologolo ba ne ba dirisa mogala wa letheka o sa o sa dirisiweng gompieno. Ke raya gore inthanete e ne e sa tshwane ka malatsi ao.